Ndinophelelwa yidatha endiyithengileyo ndingekayisebenzisi, ndingavakalelwa kukudana, ngumsindo nokuphoxeka kuba ndiziva ngathi ndilahlekelwe yimali endiyihlawulele ngaphandle kokufumana ixabiso layo. Nto leyo ebangela okokuba ndiqwalasele iinkonzo ezizezinye okanye ndifunde imigaqo yokusetyenziswa ukuze ndingaphinde ndibe kwimeko efanayo kwixesha elizayo.

Ndidla ngosebenzisa u-ten GB ngeveki ukuze ndikwazi ukunxulumana nabantu kuWhatsApp kuFacebook ke nokwazi ukujonga i-intanethi.

Ewe, ike yandiphelela. Yho, yandiphatha kabuhlungu loo nto ngoba kwakuse kuvaliwe nasezivenkileni, kwakungorhatya. Ndathi ndacela umama andithengele kwiselula yakhe. Ndancedakala kanjalo ukuze ndibuyele kwi-intanethi.

Ndiyijonga rhoqo ngeyure kuba ndingafuni ukungaqhapheli de iphele, ngoko ndazinika ixesha loba ndiyijonge rhoqo ngeyure.

Hayi, andicingi ukuba yanele igigabhayithi enye yedatha. Ziiyure ezimbalwa ezo ukuze iphele ngoba i-intanethi itsala eyayo, uFacebook utsala eyayo nezinye izinto ozisebenzisayo kwiselula zitsala umlinganiselo wazo.

Ewe, ikhona inethiwekhi endibone ingathi iyafikelela, nguMTN. Unedatha oyifumanayo ebiza ixabiso amashumi amahlanu ibekelwe umlinganiselo weveki. Lixabiso eliphantsi kakhulu elo ledatha efikelelekayo engu-ten gigabyte.

Kuthi qatha i-intanethi nezinto ezifana neeWhatsApp, Facebook. Ukuba ndizawukwazi usebenzisa zona kanti ndafumana idatha, ndikwazi nokujonga iinto ezifana nemisebenzi kwi-intanethi.

Bendingamcebisa ukuba akhethe uMTN unedatha efikelelekayo kakhulu. Kuxhomekeka oyifunayo wena. Unosuku olunye, uneentsuku ezintathu, uneentsuku ezisixhenxe, uneentsuku ezineshumi elinesine, ezingamashumi amathathu. Uneentlobo ngeentlobo ongakhetha kuzo, ndingamkhomba.

Ufikelela kwedatha eMzantsi Afrika kubalulekile ekuphuhliseni uluntu olulinganayo nolwazi olunzulu. Enye yezona ndlela zibalulekileyo kukuphucula ukufikelela kweintanethi ngakumbi kwiindawo ezisemaphandleni apho abantu abaninzi baswele unxibelelwano oluthembekileyo. Ukwehlisa iindleko zedatha kunye nokubonelela ngeWi-Fi yasimahla kwiindawo zoluntu zinokunceda kakhulu ukongezela ukufundisa abantu nge-digital literacy kunye nokubonelela ngedatha ngeelwimi zabo zesiNtu kunokwenza ulwazi lube lula ukuqonda. Urhulumente kunye nemibutho yabucala kufuneka basebenzisane ukuze baphuhlise zonke iindawo nokwazisa abantu ngedatha evulekileyo.

Eyokuqala endingayenza kukujonga imigaqo nemiqathango yomthengisi wedatha ukuze ndiqonde ukuba ingaba ikhona indlela endingayifumana kwakhona okanye ndifake isicelo sokubuyiselwa. Ndinxibelelane neenkonzo yabathengi yomthengisi wam ukuze ndichaze imeko yam, mhlawumbi bakwazi ukundinceda okanye bandinike isaphulelo kwidatha entsha.